Ditlhotlhwa tse di kwa godimo tsa data di thibela batlhokatiro go batla ditiro, go ithuta le go ikopantsha le ditshono, mme di ka ba tlogela kwa morago.

Ke dirisa Telkom data ya one fifty ka kgwedi, e nnang le ten gig any time le ten gig ya late data. E dira sentle mo di founung le dipatlisisong mme e tsaya malatsi a ka nna twenty-five. Ke e tlhopile ka gore e tlhotlheletswa sentle, e le theko e kwa tlase go gaisa tse dingwe.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng e ne e le hundred and fifty rand, mme e nthusitse mo lobakeng ba malatsi a ka nnang twenty five. Fa motho a batla go reka data o tshwanetse a lebelele bokete jwa data, theko lebelo le nako e e tsayang.

Ke ka itumelela data ya hundred gig ka kgwedi, ka gonne e ka lekana le ditlhokego tsa me tsa go batla tshedimosetso le go bona dipontsho. Ke ka rata gore e tsene ka letsatsi la ntlha la kgwedi gore ke e laole sentle.

Five G e tla oketsa lebelo le pabalesego ya tshedimosetso. E ka tokafatsa tiro ya borai thuto le kgwebo ya internet. E tla bula ditšhono tse dišwa mo thekenolojing le mo kgwebong.

Fa sim card sa Telkom setse se le mo founung, tsala ya me a ka tobetsa star one eight hash, go reka data a bo a latela ditaelo gore a kgone go tlhopa data package. Fa a fetsa a netefatsa gore mobile data e buletswe, mme a ka simolola go dirisa inthanete go bua le balosika le ditsala.

Fa data ya me e ka fela pele ga nako, pele ka go e dirisa ka kelotlhoko. Ke ka go leba difilimi le ditshwantsho tse di jang data, ke bula data fela fa ke e tlhoka.

Ke rata go reka mowa pele, ke bo ke go fetola go nna data, Ka gonne ke bona dithekiso tse di botoka go reka data ka tlhamalalo. Mo lebenkeleng ba tura.

Ee ke tla mo aroganyetsa data le fa re le mafelong a a farologaneng. Mo Telkom ke ka tobetsa star one eighty hash, ke tlhompe data. Ke tsenye nomoro ya gagwe, le palo ya data fa e amogela mo mogaleng wa gagwe, o ka kgona go romela kopo ya tiro ka email-e.

Mo isagong dithulaganyo tsa data di ka nna tsa nna le dikgetho tse di farologaneng. Tse di lekanyeditsweng le tse di sa lekanyediwang, dithulaganyo tse di sa lekanyediwang di ka nna di atlega go feta. Diphetogo tseno di tla thusa badirisi ka go bafa dikgetho tse di molemo le ditlhwatlhwa tse di kwa tlase.

Ee go dirisa megala e botlhajana o siame mo baithuting, ka gonne e thusa go boloka madi le go batla dithuto tse di oketsegileng extra lessons. Le go dira ditiro tsa sekolo mo inthanete, se se thusang baithuti gore ba ithute ka potlako le ka bonolo.

Le fa AI e re diretse botshelo bonolo, e dire gore baithuti ba sekolo se segolo ba e dirise botlhaswa. Ba dikwalo ba sa itshware go bala le go dira dipatlisiso sentle. Seo se bakela plagiarism, mme se thibela baithuti go ithuta sentle le go gola ka bokgoni.

Ke lemogile gore dipholo tsa motlakase le ditsela tsa go dira ka di-Apps tse dišwa, di a . Ka dinako tse dingwe ke thatafalela go dirisa didiriswa tse dišwa, ka gonne di batla gore go tlhaloganye thekenoloji e ntšhwa gore di ka go thusa.

Thekenoloji e gola ka gonne batho ba dira dipatlisiso, le go tsenya megopolo e mešwa go tokafatsa botshelo. Botshelo jwa maitirelo ke bokgoni jwa di diriswa, go ithuta le go dira dilo jaaka motho.

Botlhale jwa maitirelo o kgona go dira dipalo tse dintsi ka bonako, le go gopola tshedimosetso e ntsi ka nako e le nngwe. Sengwe se batho ba sa kgoneng go se dira, batho bone ba kgona go ikutlwa go tlhaloganya maikutlo le maemo a botshelo ka botlalo, se AI e sa kgoneng go se dira.

Botlhale jwa maitirelo ga bo kitla bo tshwana le jwa batho, ka gonne ga bona maikutlo le tlhaloganyo ya botshelo. Gape bo ikaegile ka tshedimosetso e bo e neilweng, fa batho bone o kgona go itlhopela le go akanya ka bo bona.

Go tloga ka nako ya COVID-19, botlhale jwa maitirelo bo thusitse batho ka go nolofatsa go ithuta, le go dira mo tirong ba le kwa gae.